Ngijabule kakhulu ukuthola ngalesi sitshalo esinempova yomoya. Kuyimanje angisakwazi nokuzibamba ngoba ngifuna ukufundisa abangani nezihlobo, ngakho konke esengikufundile ngalesi sitshalo. Kusukela ekutheni, sitshalwa kanjani, sinakekelwa kanjani nanokuthi, siwusizo kanjani emphakathini, ebantwini nasezilwaneni zasemiphakathini.

Umkhakha wezolimo, wumkhakha obaluleke kakhulu ngoba awugcini nje kuphela ngokubeka isinkwa etafuleni lomlimi, kepha ugcina ekwazi nokunakekela umndeni, abangani, kanye nezihlobo . Lo mkhakha ubhekene nenselelo enkulu yesomiso , okuyinkinga esingakazi ukuthi izoxazululeka kanjani.

Ukufinyelela kobuchwepheshe kwezolimo kubalimi, kungathuthukiswa ngokuthi uhulumeni ehlanganyele nosomabhizinisi. Behlanganise imali, noma izinsizakusebenza, ukuze bekwazi ukuthenga lobo buchwepheshe obudingekayo emphakathini. Nabazokwazi ukusetshenziswa emphakathini ukuthuthukisa isimo senhlalo.

Inzuzo ngokusebenzisa eminye imicu yemvelo, ukuthi akutshalwa imali eningi emshinini omkhulu ongakwazi abantu abangakwazi ngisho ukuwusebenzisa ngaphambi kokuthi befundiswe. Kanti futhi imicu yemvelo izinto abakhule ngazo bayazi ukuthi kusebenza kanjani, futhi yini into elindeleke kubo. Inselele esibhekene nayo-ke, ngekusebenzisa imicu yemvelo, ukuthi iyashoda, kanti futhi uma inganakekelile kahle, singayithola ekuhambeni kwesikhathi isiphelela.

Abantu basezindaweni zasemakhaya badlulisela ulwazi lokulima esizukulwaneni esisha ngokuthi bebabandekanye kukho konke abakwenzayo. Ngesikhathi sokulima ubona abantu abadala bevuka ekuseni belungiselela ukulima . Kukho konke lokhu bayasibandakanya isizukulwane esisha besivumele futhi naso sibe, kube khona iqhaza abalidlalayo ekulimeni.

Okokuqala ugogo uMaNtuli okumele kubheke, ukuthi lesi sitshalo azosikhetha sidinga amanzi angakanani. Nokuthi uzoba nawo yini amanzi anele, ukukhanya okwanele, kanye nomoya, nokushisa okulingene ukuze isitshalo sakhe sikhule kahle.

Izimvu ziyizilwane ezilunge kakhulu, kodwa okubuhlungu azikwazi ngisho ukukhala uma zisengozini. Ngisake ngazifuya nami, ngebhadi zadliwa izinja zonke zisesibayeni ngoba zazingakhali. Ngaleyo ndlela asikwazanga ukuthi sizisize kusenesikhathi.

Enye yezindlela engasetshenziswa abalimi ukuze benciphise ukucekelwa phansi kwemvelo ukuthi uma beqeda ukuvuna, beshiye izinsalela zalezo zitshalo akade bezivuna ukuze ngokuzayo, uma sebetshala bengasebenzisi imithi eminingi ukusiza umhlabathi ukuze ukhulise kahle izitshalo.

Ngingakhetha izimvu ngoba ziyizilwane ezingahluphi kakhulu, kanti futhi akusiyona kuphela inyama etholakala kuzo. Ngingakwazi nokuphinde ngithole uvolo, ngikwazi ukuwudayisela izinkampani ezinkulu ezisebenzisa wona.

Abalimi abasafufusa ngingathi abashintshele ku-precision farming, okuwuhlobo lokulima olubiza kancane, kanti lunikezana ngemininingwane ebaluleke kakhulu. Njengokuthi amanzi kumele uwasebenzise kanjani, umanyolo, kanye nezibulala-magciwane ukuthi kumele uthele kangakanani.

uhlobo lokulima lapho khona kutshalelwa emanzini, hhayi enhlabathini. Lolu uhlobo oluhle kakhulu lokulima, ngoba izitshalo ziphuma nawowonke umsoco wazo. Kanti inselele esibhekana nayo ukuthi ukulusungula nokululondoloza ave kubiza.

Amacimbi ezinye zezinambuzane ezitholakala esivinini. Ukulawula lokhu, abalimi bengajikijikisa izitshalo zabo bengatshali isitshalo esisodwa endaweni eyodwa ngaso sonke isikhathi.

Ukuze ngilime ngohlobo lokulima okuthiwa endaweni yasedolobheni, ngingaqala ngokubheka indawo evulelekile, ethola umoya, kanye nelanga . Ekumele ngikuqaphele ngalolu hlobo lokulima, ukuthi kungenzeka izitshalo zami zitheleleke ngezifo ezitholakala emanzini.

Ithanga esinye sezitshalo esithembele kakhulu ezinyosini ukuze sikhiphe impova. Abalimi abasafufusa bengatshala izihlahla ezifana nesihlahla samapentshisi, kanye nesihlahla sama-aphula, ukuze behehe izinyosi endaweni yabo yokulima.

Eminyakeni eyishumi ezayo, angicabangi ukuthi abantu abasha abaningi bazobe bebuyela ezindaweni zasemakhaya beyoqala ukulima. Ngoba, intsha yanamhlanje ikhonze kakhulu impilo esheshayo, kanye nempilo elula. Leyo kuyimpilo etholakala endaweni yasemadolobheni.

Ipulazi lingavula indawo evulelekile, lapho abantu bengakwazi ukuhamba khona, bebuke izitshalo, futhi befunde ngazo.

Abantu basepulazini kungadingeka ukuba benze ucwaningo olunzulu ukuze bethole ukuthi yini abangayenza ehlukile ngalezi zitshalo abanazo, futhi engathandwa abantu.

Njengoba isimo somnotho singesihle kahle eningizimu Afrika, lokhu sekuholele ekutheni yonke into ibize kakhulu. Lokhu kuyabathinta nabalimi abasafufusa, njengoba imishini esetshenziswa ukulima isivele iyabiza kakhulu kanjalo nembewu, nezibulala-magciwane. Lokhu kwenza kuba nzima ukuthi abalimi abasafufusa beqhubekele phambili, nabasafisa ukuqala ukuthi beqale.

Sawubona Phumulani, unjani? Yebo, ngiyaphila, wena? Ngiyaphila nami, ngaze ngajabula ukukubona. Bengifisa ukwazi ukuthi njengomlimi osemdala, wenzangani ukuthi uhlale uphuma phambili, noma kushintsha amasizini. Kulula. Ngaphambi kokuba isizini iqale, ngiyaye ngicwaninge kabanzi ngomhlaba enginawo, uhlobo lwenhlabathi ekuwo, kanye nesimo sezulu. Lokhu kuyangisiza ukuthi ngazi ukuthi kumele ngitshale ini, ngasiphi isikhathi. Ngiyabonga kakhulu, lokhu kuyawenza ngempela umqondo.